Sisembatho sesintu begodu sigqokwa babantu abenza usiko.

Iphoto migwalo etholakala ezambathweni zesintu begodu ngilezi ezihlala emkhonweni nalezi ezihlala ehloko.

Iphephethu mgwalo wesiNdebele ombathwa mntazana oqeda ukuthomba. Nofana osathombako, lokha nakenzelwa umnyanya umbatha iphephethu, ambathe iinrholwana.

Ibhetjha sikhumba esimbathwa masokana lokha nababuya ukuyokuwela nofana lokha nababuya ukuyokwenza isiko.

Isithimba sikhumba sembuzi esimbathwa bantazana bequde begodu sinomgwalo wesiNdebele nemincamo elihlotjisiweko. Abantazana basimbatha emuvapha.

Itjorholo sikhumba sembuzi esikeriweko begodu esinemigwalo yesiNdebele, simbathwa bomma abatjhadileko.

Iporiyana sikhumba senyamazana esimbathwa masokana lokha nababuya engomeni, sebatjhuguluka ukuba masokana.

Amapatlagwana ziinyathelo leza ozimbathako lokha nawuvukako ekuseni.

Umtjhotjho mbatho wamaNdebele begodu ugwalwe ngesiNdebele, uhlotjisiwe ngesiNdebele nangemincamo.

Ibhengela mhlotjiswo ofakwa ngesandlenapha, umhlotjiso lo ungaba ngewesintu nofana kungaba ngewegolide.

Amanambasikhambe ziinyathelo ezimbathwa bomma khulukhulu lokha nakunomnyanya. Nabantazana nabo bayazimbatha khulukhulu lokha nakunomnyanya.

Amancina ziinyawo zekomo khulukhulu zitholakala ekomeni. Amacici wona mhlobiso owufaka eendlebeni begodu uyakghona bona uwenze nangesandla, amanye amacici agwaliwe, agwalwe ngesikhethu.

Ibherende sigqoko khulukhulu esimbathwa bomma ehlokweni.

Idzila maringi egade afakwa bomma lokha ekadeni banikezwa madodabo bona bazifake. Lokha ekadeni abomma bebakholelwa bonyana idzila le ngeyesintu.

Amatshega mincamo esetjenziswa lokha nakwenziwa izambatho zesintu.

Iyerhana mincamo emide khulu begodu ngombala imhlophe bha.

Ingejana limbatho lesintu elimbathwa kanengi lokha nakunomnyanya nofana kungequde namkha amasokana.

Ingwani limbatho elimbathwa bobaba ehlokweni lokha nakunomnyanya nofana wequde nofana wamasokana. Begodu ezinye iingwani zihlotjisiwe ngomgwalo wesiNdebele.

Ikghororo limbatho lamaNdebele lokha nabalimbathako abodade lokha nakunomnyanya wequde.

Umlingakobe limbatho labomma abatjhadileko begodu balimbatha ehlokweni, lide khulu.

Inyoka silwane esikhamba phasi begodu esinomsila kwaphela.

Inyoka imbathwa lokha nakwenziwa umnyanya wequde nofana wamasokana.

Incagu yizembatho zabadlali, abadlala umdlalo webholo.

Isititirimba sikhumba sembuzi nanyana sekomo esimbathwa masokana lokha nakabuya engomeni.

Awa, akukavumeleki bona abobaba bambathe isithimba ngonobangela wokobana isithimba simbathwa bodade bequde.

Isiqobotjhelo yinto yokuqobotjhela izingubo nanyana amatjali bona zihlale kuhle begodu zingawi.

Itjholo yingutjanyana encani embathwa bomma emahlombe begodu imbathwa bomma abatjhadileko.

Icuba, sisembatho esimbathwa bomma khulukhulu.

Iraso, sisembatho sesikhumba esimbathwa bentazana bequde.

Isinanazelo sithakazelo sakho esihlathulula bonyana wena ungewaka bani, uphumaphi nenarha begodu ubuya kuphi.

Isidonodono mvumo ovunywa babantu abavuma isikhethu.

Ingwani limbatho elimbathwa bobaba abalimbatha ehlokweni khulukhulu lokha nakuneminyanya.

Ingungu mvumo loya wama-drum abantu ababetha khona begodu kuphume umvumo omuhle khulu.

Irhalani mvumo wesintu, khulukhulu uculwa, uvumwa babantu balokha kudala ebasakhula ekudaleni.

Abomma bavuma igwabo lokha nakuneminyanya, wamasokana nofana wequde.

Abosotjherere mvumo loya wekadeni lokha kusese namagatara begodu umvumi avumele phezulu.

Ifengwana kulokha nabayibethako abantazana nabagidako begodu ikhipha umvumo omnandi khulu begodu orasako.

Irhabi ligqokwa bantazana bequde.

Isikhonji sikhumba esimbathwa bentazana bequde.

Umdzegana, umbathwa bomma abayendileko.

Umnayelana, limbatho labobaba.

Abomma abendileko begodu, abomma abambatha amatjali.

Limbatho elimbathwa lokha, nakunomnyanya wequde, namkha wamasokana.

Umbalo yingubo embathwa bantazana bequde, begodu inomhlobiso omnengi khulu, neembala emnengi khulu, ehlaza, ebomvu, emhlophe, esarulani.

Unokhethwako, yingubo embathwa lisokana elibuya engomeni, namkha mntazana osanda kuyama umlambo.

Umtshurhwana yingutjanyana embathwa bantazana, lokha nabangenisile.

Isihlohlo limbatho labobaba.

Limbatho labomma nelabogogo

Umbathwa lisokana elibuya engomeni, ehlokweni namkha ngusomnyanya.

Unomahlonjana yingutjanyana, embathwa ngumma osanda kutjhada.

Unomatlawana limbatho, labomma ababonomnyanya.

Kuqakatheke ngokobana iyakhombisa bona ungwakuphi, begodu iyahlonitjhwa.

Isiko litjho ukobana ngiyazazi bona, ngingubani, begodu ngisukaphi, neempande zami zisukaphi.

Ikuveza kobana ngiyazazi bona ngingubani, begodu amasiko wekhethu ngiyakwazi.

Umratha nejemu.

Nelimi lesiNdebele.

Iye, ngiyavumelana nabo.

Zekolo aziyidlali indima ekulu, ngombana abantu abadala bakholela esikweni.

Liqude.

Uyavula, begodu umbathe umbalo wakho, omuhle khulu.

Kudlala indima ekulu, ngombana igama lelo uzokubizwa ngalo unomphela.

Amasokana nequde.

Basifundisa bona isikolethu lenziwa njani, begodu kufanele siziphathe bunjani.

Bona nawungumntazana kufanele bona uziphathe bunjani.

Ivunulo yakhona, ibiza umuntu ale, kude.

Kulokha umntazana wequde, nakaphosa amaswidi.

Kukhona ukuninana.

Iye, ngiyazikhakhazisa.

Ubona kuzele imigwalo, eenkundleni zokuthintana, ukubalekela awa isikhethu sihle khulu.

Kukobana abantazana bequde bayalimala begodu

Awa, ayikho.

Kudlala indima ekulukhulu, ngombana kukhombisa ikghono lakho lokobana uyakwazi ukugida.

Awa akukghonakali.

Ngombana imvelaphi yabantu, begodu abantu bayayihlonipha.

Kukobana azokghona ukukhuluma nabanye abantu, nabanamalimi ahlukileko.

Liyabahlanganisa khulu, ngombana nawuthole umuntu okhuluma ilumi olikhulumako, kubulula bonyana nikghone ukukhuluma kuhle nizwane.

Umntazana.

Iye ngibona ngathi amalimi lawa, ayaphela.

Lifunda kalula khulu, lokha nabasakhulako.

Kukobana abantu bathatha amalimu wabanye abantu, bafunu ukukhuluma wona.

Yi-Afrikaans, ngombana lilimi elirhagele khulu eSewula Afrika.

Bungozi bona abantu bangalimorosi begodu lingalahleki.

IlimI lezandla, lisebenza ngezandla.

Lidlala kobana liyakhombisa bona ngibuyaphi, ngingwakabani, begodu isiko lama yini.

Ngingathoma

Unotlabalala butjwala ebenziwa emnyanyeni, godu burhamula bobaba.

Isivanyaza ukudla, okudliwa emnyanyeni.

Sisembatho esimbathwa maNdebele esikhathini esinengana lokha nakunomnyanya.

Iphotho khulukhulu limbatho labobaba, leli ebalimbatha lokha nakunomnyanya khulukhulu lokha wamasokana.

Iphephethu limbatho yabantazana bequde khulukhulu balimbatha lokha nakunomnyanya wequde.

Ibhetjha limbathwa masokana khulukhulu lokha nababuya ngemangwenapha nababuya ngale ngaphetjheya kubakubiza bona kungaphetjheya emasokaneni.

Isithimba simbathwa bantazana bequde khulukhulu lokha nakunomnyanya wequde namkha womhlubulo.

Itjhorholo limbatho labobaba.

Iporiyana limbatho labobaba yisikhumbanyana sembuzi namkha sekomo esimbathwiwa ehlokweni khulukhulu abobaba basimbatha lokha nakunomnyanya nofana umnyanya wequde namkha wamasokana ukukhombisa bonyana lapho emzini loyo kunomnyanya.

Amapatlangwana limbatho labobaba abanemizi.

Umtjhotjho limbatho lesintu limbatho lesikhethu.

Ibhengela limbatho labomma khulukhulu balimbatha khona lapha emkhonwena ukwenzela bona kuhlotjiswe imikhono le begodu ikhambiselane nembatho leli alimbathileko nebhengela leli.

Amanambasikhambe ziinyathelo ezimbathwa bomma nabantazana khulukhulu esikhathini esinengi amanambasikhambe ambathwa lokha nakuneminyanya yequde namkha iminyanya yemisebenzi.

Amacici yimbatho labomma abalimbatha ngendlebenapha kuze iindlebezabezi zikarise begodu kube bukhazikhazi obubonakalako.

Ibherede embathwa bomma ngehlokwanapha lokha nabanomnyanya namkha lokha nabazikhuphileko bafuna bona babonakale bambathe kuhle.

Idzila khulukhulu imbathwa bomma ngentwanyenapha, khulukhulu imbathwa bomma abendileko begodu nalaba abeze ngeminyanyenapha abendileko.

Amatshega limbatho labomma begodu abomma abendileko.

Iyerhana limbathwa yabantazana bequde lokha nakunomnyanya wequde namkha womhlubulo.

Ingejana limbatho labobaba khulukhulu abobaba abatjhadileko.

Ingwani limbatho labobaba abalimbatha ehlokweni lokha nabakhambako namkha nabaziyela ngeendaweni zabo khulukhulu abobaba bambatha iingwani lokha nakunomnyanya, ubathole bahlele ebandla boke nje bambethe iingwani.

Ikghororo limbatho yabantazana bequde khulukhulu balimbatha lokha nakuneminyanya.

Umlingakobe umbathwa khulukhulu masokana.

Imbatho ekuthiwa yinyoka limbatho labobaba khulukhulu limbathwa bobaba abathetheko.

Imbathwa khulukhulu lokha nakuneminyanya.

Incagu limbatho labomma khulukhulu limbathwa bomma abathethweko abanemizabo.

Isithithirimba limbatho labantazana bequde lokha nakunomnyanya wesintu ekubizwa bona liqude abantazanaba lokha nabazokugida bambatha isithithirimba.

Awa, abobaba abakavumeleki bona bangaphatha isithimba unobangela wokobana bentazana bequde kwaphela ekufanele bona bambathe isithimba.

Isiqobotjhelo khulukhulu siberegiswa bomma lokha nabambatha amatjali namkha bantazana bequde lokha nabo nabambatha amatjali.

Itjholo yingutjana embathwa bomma abathethweko ngemahlombapha.

Icuba limbatho labomma abathethweko abanemizabo abazihlalela kwabo.

Irasu limbathwa bentazana bequde lokha nakunomberego womnyanya nowesintu.

Irhabi limbathwa bentazana bequde khulukhulu lokha nakunomnyanya abentazana bequde bathathe irhabilabo balimbathe begodu bagide.